Metshameko ya seileketeroniki ga e sa tlhole e le papadi fela, e fetogile metshameko o o tswang madi, mme batho ba le bantsi ba e dirisa jaaka tiro ya nnete. Dipapadi tsa kgaisano, ditlhopha tsa semmuso, go tlhokagala dithulaganyo itšhidolola le nako. Batho ga ba sa tshameka fela mo malapeng kgotsa le ditsala, ba ntsha madi a bone setlhopha le setlhopha, ba bo ba tshameke, ba ba winneng ba nka madi.

Metshameko ya megaleng e ka ema metshameko ya ka namana ka go e fokotsa ka gonne nako e ntsi e fetsang mo megaleng e ruta bokgoni jwa go rarabolola mathata. E dira gore bana ba kgone go tshameka le ba bangwe fa ba le kgole. E godisa kitsiso ya thekenoloji. Metshameko ya megalana e tsenya batho mo lefatsheng la botshelo jwa selegae, kgodiso le mekgwa e mešwa.

Motshameko o mošwa o ko akanyang ke Royal, ka gonne ke motshameko o o itsagaleng mo lefatsheng lotlhe. O kgona go tshameka o le nosi kgotsa le ditsala. O ka tshameka le batho go ralala lefatshe, le di-tournament-e di ba teng letsatsi le letsatsi. Ke motshameko o o sa tlhokeng data e ntsi.

Di ama ka go fetoga ga mefuta ya metshameko. Batho ba ka tshameka le ba bangwe ba ba leng mo lefatsheng lotlhe. Batho ba ka tshameka nako nngwe le nngwe ka difounu kgotsa tablet-e. Go fokotsega ga metshameko ya setso, bana ba le bantsi ga ba tlhole ba tshamekela kwa ntle. Go na le dipapadi tse di rutang bana le bagolo ba rona.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore ke kgaisano e e tseneletseng. O ka tshameka le ditsala kapa batho ba dinaga tse di farologaneng. E ruta botshelo jwa boitshoko le go nna le leano. Go na le mefuta e mentsi e e farologaneng ya dipapadi. Metshameko e na le ditshwantsho tse di kgatlhisang maikutlo. E go ruta go akanya ka bonako, e go ruta go rarabolola mathata le go dirisana le batho ba bangwe.

Dilo tse di tlhokegang ke Wi-Fi kgotsa mobile data, sediriswa se o tla se dirisang jaaka phone-nu kgotsa PC, go tlhoka le login, di-headset-e fa papadi e tlhoka gore le buisane. Metshameko e e tumileng ke e e latelang, Battle Royal, Shooting Game, League Of Legends, Dream League le Mine Craft.

Fa o sa kgaotse metshameko ya internet-e, e ka go ama jaana, botsogo jwa maikutlo le monagano, e ka ja nako ya gago go dira ditiro tsa sekolo le tsa mo lapeng, e go boe e go lematsa matlho, gammogo le go boga ga molala. Go dirisa madi a le mantsi mo data-eng le go reka dilo tse di tlhokegang mo metshamekong, go sa nne le nako ya lelapa kgotsa ditsala. Ke motshameko wa Candy Crush o ke o ratang ka gonne o bonolo, o ntsha le bodutu, ebile ke kgona go tshameka le batho ba bangwe.